Ngicabanga ukuthi badlala indima enkulu ngoba uma bekqamba igama basuke bazi ukuthi lelo gama lizokwazi ukuthi likhole futhi likwazi ukukuvikela noma ulilandele igama lakho ngoba basuke bekubonile indlela yakho ngoba basuke bekbone ngokomoya. Uma beknikeza igama lelo basuke bazi ukuthi lizokufanela futhi, uzokwazi ukuthi ulilandele ukwazi ukufeza namaphupho akho.

Lapho kusuke kunikwa khona abafana iziyalo, iziyalo zokuba bay'phathe kanjani emiphakathini, baphinde futhi noma sibesokiwe bangabi abantu abawomdlwembe. Ngicabange ukuthi abaholi basuke labo abasuke bekhona bakwazi ukuba banikeze abafani ukuthi umuntu uma esesokile esengenela ebudodeni kumele aziphathe kanjani nasemphakathini. Banikezwe inhlonipho ukuthi umhlaba uyahlonishwa futhi umhlaba uyahlaba, kumele uwuhloniphe kanye nalabo osuke usondelene nabo.

Kubalulekile ukuthi abatwana noma umntwana kube khona abazali bobabili ngoba lokho kuzomnikeza ithuba lokuba athole uthando lukamama luphinde athole uthando lukababa. Ukuze ukwazi ukuthi uma ephumela ngaphandle akwazi ukuthi umama uyamunikeza uthando lweqiniso aphinde futhi nobaba uyamunikeza uthando neziyalo ukuthi uma uwumuntu omntwana kumele uhambe ngayiphi indlela. Bobabili abazali badlala indima enkulu kumntwana wakhe ukuze abe nekusasa eliqhakazile, angabi umdlwembe emphakathini.

Izingxoxo zamalobolo kumuntu ongazi kahle kwangaphandle ongalijwayele lolu siko kungamele engakusho kuye ukuthi kubalulekile lokho ngoba kusuke kuhlanganiswa iy'bongo ey'mbili zaka mfana kanye nezaka ntombazane zibe umndeni owodwa. Ngicabanga ukuthi lokho kuhle kakhulu ngoba kuzobanikeza ithuba lokuba lokubona ukuthi kusebenza kanjani, mhlampe nawo amasiko abo mhlampe acishe afane nawethu, kodwa awethu ahluke ngalokho ukuthi kukhishwa ilobolo, kanye nezipho ziya kamfana ziphinde ziye kantombazane.

Ukhona ukugqoka imvunulo yesintu ufake ubuhlalo kune ndawo yayo. Lokho kusuke kwenziwa ngesikhathi kunamasiko esintu. Awuvedane ugqoke ubuhlalo ungasafaka lutho emzimbeni. Uma kunomcimbi, kumele lokho ukgqoke uma uya emcimbini womhlanga mawukuthi uyintombazane, hhayi umcimbini wokushada noma emcimbini wokukhuliswa.

Ngicabanga ukuthi ukudla konke kuyafana, kodwa ukudla okusuke kuvela ezitolo ngiyacabanga ukuthi abanye banenkolelo yokuthi ukudla kusuke kufakwe izinto ezinjenga amakhemikhali ukuze ukudla kusheshe, kusheshe kube khona ey'tolo. Uma sekuthi lokho kusuke kusemakhaya ozenzela wena kona abanye kusuke kunakho umsoco. Ngicabanga ukuthi ukudla konke kuyafana kuya ngokuthi umuntu ukholelwa kukuphi.

Ngicabanga ukuthi ubuntu buyimvelo ngoba kusuke kuyiy'mfundiso zalapho umuntu asuke esuka khona. Sonke siney'ndlela esikhuliswe ngayo kodwa ubuntu ibona obusuke buhamba phambili. Konke nje okunye kulandela ngemumva monenhlonipho nobuntu, iyona into esuke ihamba phambili. Ubuntu iyona into ehamba phambili lapha eNingizimu Afrika ngoba into esuke esiyaziyo esikhuliswe ngayo emakhaya kithi.